Vho vhudzisa uri ndi na basa naa nahone ndi na miṅwaha mingana, uri ndi kone u ḓi wana ndi khou vula garaṱa. Vho ṱoḓa basa yanga, tshelede uri ndi kone u ḓi wana ndi khou vula heyo garaṱa.

Uri eyo khadi ndi ḓo i kona naa mu nga murahu ndo no i vula.

Ndi nga tama u eletshedza uri a thome a ḓi vhudzise uri eyo khadi ine a kho i vula, eyo tshelede ine a kho ḓo i shumisa u ḓo kona u dovha ai humisa naa. U badela zwikolodo zwenezwi a dovhe a dzule fhasi a humbule zwavhuḓi uri garaṱa ndi ifhio ine a tama u i vula.

U thoma wa sedza uri ndi garaṱa ifhio ine ya vha khwine kha dzoṱhe. Vhunga dzinwe dzi tshi bvisa uri u tshi vhuisa ma tshelede ayo u vhuisa dzo vhala vhukuma. Zwino ndi nga eletshedza uri u thoma wa sedza ine ya huma i fhasi hune waḓo fhedza u tshi vho kona u i badela.

Ndo ita khumbelo yanga ya garaṱa ya tshikolodo nga bannga yanga. Zwo vha zwi zwavhuḓi vhukuma ngauri zwithu zwa hone zwo vha zwi sina na vhukoni, ndi u to dzhena kha bannga yau wa puṱedza puṱedza zwine wa khou puṱedza zwone. Wa ita garaṱa yau vha ḓo founela wa ya wa dzhia garaṱa yau kha bannga yeneyo ye wa khetha yone.

Hu ngavha na zwithu zwa shishi zwine zwa ḓo vha zwi khou ṱoḓa tshelede a wana zwori ha na tshelede nga ṅwambo ya uri u khou shumi sa account ya u vhulunga tshelede. Ndi ngazwo vhaṅwe vha tshi shumisa account yo ḓowelaho yo ḓoweleaho ya u shuma nga tshelede.

Akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanywaho ndi akhaunthu ine tshelede yo dzudzanywa yo vhetshelwa tshifhinga tshilapfu uri i vhe i ngomu banngani i sa shumi.

U thoma dibosithi yo dzudzanywaho musi muthu a tshe muṱuku zwi nga nḓila yavhuḓi vhukuma. Vhunga u tshi sala u tshi vha muhulwane u ḓo wana tshelede yau yo no vha nnzhi kha heneiḽa ye wa fhedza u kho i vhea mathomoni.

Vula akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanywaho ndi zwavhuḓi vhukuma ngauri u ḓo vhea masheleni au. U tshi khou ḓivha zwa uri u khou u ṱoḓa tshigede na tshigede. Tshelede heiḽani nga murahu ha miṅwaha, i ḓovha yo novha nnzhi lune u ḓo kona u zwi swikelela zwine wa khou ṱoḓa.

U pika u renga goloi kana u fhaṱa nnḓu.

Dzhia tshelede dza vhathu vho vheaho kha dibosithi dzo dzudzanywaho vha fha tshelede vhathu vhane vha khou ḓa u koloda banngani. Vhathu vho kolodaho banngani vha vhuisa tshelede i na dzi nzwalelo.

Ndi nga humbula u vhulunga tshelede yanga uri ndi kone u ḓiwana ndi yunivesithi vhunga tshikolo tshi tsha ndeme kha vhutshilo.

Swika tshifhinga tshine nda ḓo pfha zwori ndi kho i ṱoḓa lwa shishi ndi kho ṱoḓa u i shumisa zwithu zwine zwa vha miḽoroni wanga.

Vhuyelwa vhukuma nga u vula dibosithi yo dzudzanywaho vhunga ndi tshi ḓovha ndo vhea tshelede yanga ya vhuya yo no vha na nzwalelo.

Khombo ya u vhea tshelede yoṱhe kha dibosithi yo dzudzanywaho. Ndi musi muthu a khou ṱoḓa tshelede lwa shishi lune u ḓo fhedza a songo tsha i wana ngauri i ḓovha yo valelwa.

Ndi vhona dibosithi dzo dzudzanywaho dzo tea vhaswa, ngauri vhaswa ndi vhone vhathu vhane vha tea u vhulunga tshelede yavho uri vha kone u i shumisa. Hono fhela miṅwaha kha zwiṅwe na zwiṅwe zwine vha nga ṱoḓa vhutshiloni.

Ndi nga vha eletshedza uri ndi muhumbulo wavhuḓi u vula account ya dibosithi dzo dzudzanywaho vhunga i na mbuyela vhukuma.

Zwi thusa uri u dzule u khou ḓivha uri tshelede ine wa khou i vhulunga u kho ṱoḓa u i shumisa mini.

Ndi yau a i vhi na nzwalelo, nga murahu ha tshifhinga wo i vhea banngani.

Ee, mobile money i thusa vhathu u langa tshelede yavho khwine vhunga vha tshi ḓo vha hu vhone vhane vha khou ḓivha zwo ri vha khou ṱoḓa u i sendela nnyi nahone vha ṱoḓa u i shumisa u ita mini.

U ḓisela vhathu zwiḽiwa vhunga zwiḽiwa zwi tshi khou konḓa ano maḓuvha nahone mashophoni zwiḽiwa mitengo ya hone i khou ḓura vhukuma.

Hu a vha na vhathu vhane vha dzhena kha dzi bannga dza vhathu vha dzhia dzi tshelede vha si na thendelo ya vhaṋe vha dzi tshelede.

U ḓo badela tshelede ine a i na nzwalelo nnzhi vhukuma, i ḓo vha i tshelede ye wa kolodo na tshelede ya zwi nzwalelo zwiṱuku zwine wa ḓo kona u zwi badela.

Akhaunthu ya bannga ndi fhethu hune wa vheya hone tshelede yawu wo dzula wo i vhulunga uri i songo waniwa nga matswotswi vha fhedza vha tshi khou dzhiela yone.

Vha fanela u tendela muṅwe na muṅwe uri a vhe na tshikhala tshawe tsha u vula akhaunthu ya bannga.

Zwi vha zwi si zwavhuḓi vhunga vho u fha miṅwaha minzhi minzhi ya u badela vha ḓo vha vha tshi khou engedza tshelede ya dzi nzwalelo.

Uri ndi khou badela tshelede iyo lwa tshifhinga tshingafhani vha dovha vha ṱoḓa na nzwalelo dzo linganaho dzifhio u swika heneyo miṅwaha ine nda khou i badela.

Vha thome vha humbule uri tshelede ine vha khou yo i u hadzima vha ḓo i vhuisa i na dzi nzwalelo zwino ndi nga vha eletshedza uri vha songo hadzima tshelede lwa tshifhinga tshilapfhu vhunga vha tshi ḓo fhedza vha khou badela tshelede yo paḓaho yeneyi tshelede ye vha hadzima,

Mobaiḽi money ndi tshone tshithu tsho leluwaho vhunga a tshi ḓo kona u ḓivha zwa uri tshelede u khou i rumela nnyi nahone u khou i vhulungiswa hani tshelede yawe.

Wo vha u tshi ḓo ṱoḓa u vhulunga tshelede yawu ine u ḓo wana u na mbetshelwa wa vha u khou i vhulungela u ita zwithu zwa shishi.

Ndo vha ndi tshi ḓo dzhia tshelede ya heard start nda ḓi thusa ngayo vhunga ho itea zwiṅwe zwithu kha nṋe.

Ndi ḓo vhudzisa uri ndi ḓo vha ndi khou badela vhugai nga ṅwedzi u swikela tshelede i tshi i tshi fhela u badeliwa, nda dovha hafhu nda inga nga u vhudzisa dzi nzwalelo dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

A hu na muthu ane a vha muṱuku kha life cover muṅwe na muṅwe u tea u dzula a na life cover u itela matshelo ḽa matshelo ngori a hu na ano ḓivha ḽa matshelo.

Mobile money u tea u i themba sa izwi isi isa ḓisi vhukolikoli kha tshelede yau.

Ndi nga dzhia nnḓu ine a i toḓi vhathu vhanzhi vhane vha ḓovha vha tshi khou i hiriwa vhunga ndi tshi khou ṱoḓa u vhulunga tshelede.

U ḓivha tshe uri u khou ḓo badela vhugai nga murahu ha u hadziwa tshelede ndi zwa ndeme vhukuma uri wa si tou mangala hu tshi vho pfhi u khou yo u badela dzi tshelede dzifhio hune wa ḓo fhedza zwi khou balela.

Ndi nga vhudzisa uri nga ṅwedzi ndi ḓo vha ndi khou badela vhugai kha tshelede ye nda ḓo vha ndi khou i koloda nahone tshelede ine nda khou i koloda i ḓo vha i na nzwalelo dza vhugai.

ḽLife cover ndi ya ndeme vhunga i tshi ḓa ya ri thusa nga nga a matshelo u do wana hu na hu na zwithu zwine zwa khou ṱoḓea hani wana hayani wo lovheliwa u ḓo wana u si na tshelede vha ḓo ḓa vha u fha tshelede, vha dovha hafhu vha u fha na zwiḽiwa life cover ndi ya ndeme.

Akhaunthu ya bannga ndi ya ndeme vhukuma vhunga u tshi nga kona u vhulunga tshelede yau banngani wa litsha zwa u dzula nayo hayani hune wa ḓo fhedza u tshi khou iḽa kana wa ḓi, wa ḓeliwa nga matswotswi a fhedza a khou dzhiela tshelede ine wa vha nayo.

Arali muthu a na tshelede ha tei u sumbedza shango kana u ṱongisa xela shango vhunga zwi tshi ḓa vha khombo kha vha funiwa kana muṱa wawe.

U vula akhaunthu ya bannga ndi zwa ndeme vhunga u tshi nga kona u vhulunga tshelede yau banngani hune ya ḓo vha yo tsireledzea kha matswotswi.

U ḓo wana wo weliwa muṱani hune life cover i ḓo ḓa ya u thusa u vhulunga muthu onoyo o lovhaho.

U tea u ḓi wana u na mushumo kana fhethu hune wa ḓo vha u khou wana hone tshelede uri u kone u badela tshelede iḽa nga tshifhinga hune a vha nga engedze tshelede ya dzi nzwalelo nga mulandu wa u lenga u badela.